Amanyathelo wokuqala, kumele utsalele umnxeba abantu boncedo lokuqala. Xa ubatsalela umnxeba kumele uyazi indawo okuyo nohlobo lwengozi olo umhlobo wakho alufumeneyo. Zizinto zokuqala ezibalulekileyo .

Abahlali basematyotyombeni ndingabacebisa ukuba bangokhi izindlu zabo okanye amatyotyombe wabo axinane. Xa sebehlala ematyotyombeni ndicebisa ukuba umhlali ngamnye ahlale enebhakethe okanye ipheyile eligcwele yisanti. Uyanceda kakhulu umhlaba ekugcineni umlilo, bancedise nangamanzi xa zingekafiki izicimamlilo.

Ndizawuthetha nabantwana abangamakhwenkwe namhlanje. EMzantsi Afrika sinamalungelo, amanye wamalungelo kukuba umntu unxiba ngehlobo afuna unxiba ngalo. Loo nto ayimenzi intobana umntu abe lixhoba lokuba kungabakho ubani ongamnyhasha ngokwesondo. Abanjwe, kukophula umthetho lowo. Makuhlonitshwane.

Ndicinga ukuba kubalulekile ukuba bonke abantu bagonyelwa isifo seCOVID ukwenzela xa kunokufika ukugula okanye isifo sihlasele abe amalungu wabo namajoni wabo womzimba omelele and esazana nesigulo seCOVID-nineteen. Loo nto ayiyi ukusinika amandla ekuhlaseleni amajoni omzimba isifo seCOVID xa ubani ethe wagonyelwa sona engekabi naso.

Ndingaluhlalisa phantsi usapho lwam ndiluqondise. Ukungabinabundlobongela bukatatomncinci ayithethi loo nto leyo ukuba akawanyhashi amalungelo kunkosikazi wakhe. Zinintsi iindlela zokunyhasha amalungelo womntu nangokumkhubekisa ngokumophulula intliziyo nangokumophula umoya, kukunyhasha amalungelo wakhe kumenza ukuba angazithembi ebomini. Ndingalwenza luqonde usapho lwam ukuba bayamngcungcuthekisa emphefumlweni unkosikazi katamnci notamnci ngokunjalo uyamngcungcuthekisa unkosikazi wakhe.

Ihlobo lokuqala elinganceda, abongikazi kumele baqeqeshelwe ukubana bathembeke kwizigulana. Kungaba lula xa benika ubuhlobo kungaba lula, amaxhoba akwazi ukuthetha. Nakwiipaseji zezibhedlele kumele kuqinisekiswe ukuba iinombolo abangatsalela kuzo abantu abazibona bangamaxhoba neeenombolo zamapolisa apho umntu eziva enoloyiko khona, atsalele umnxeba kuzo. Angayithembi into ethethwa ngabantu abaxhaphazayo abathi angayichazi, makayichaze emapoliseni okanye kubasebenzi bezempilo.

Iinkolelo zoluntu ziba zinguwo umqobo ekuqondeni kwabantu ngokuthatha ucwangcisontsapho. Kukwakhona izinto ezithethekayo nezanyelisayo iintetho xa kufika kumanina abasemancinci ngokungathi abaziphethanga kakuhle xa sukuba besiya kwiinkonzo zempilo. Mabaxhotyiswe bafundiswe ngokubaluleka kokuthintela inzala.

Akunyanzelekanga intombazana isikhuphe isisu kuba isoyikiswa ngumfana othi akasifuni. Ndingayicebisa ngokuba ithethe noomongikazi bayisondeze kubantu bololulekongqondo, ifake nefemeli yayo khona ukuze bazomxhasa usapho lwakhe ekukhuliseni umntwana. Umntwana uyakwazi ukukhula nokuba utata wakhe akekho xa engafuni, kodwa intombazana mayizithathele isigqibo engazukuzisola ngaso ngomso.

Mhlobo wam, ndiyayazi ibuhlungu le meko ukuyo yokuswelekelwa ngumama kodwa imbilini yakho ndikucebisa uyaphalaze kubantu abaqeqeshelwe uloluleko lomphefumlo nololuleko lwengqondo. Kuba ngcono ke mhlobo wam xa uthetha nomntu ongamazi, xa uyikhuphile into kuwe esifubeni uziva ngcono. Ndiyakuthembisa mhlobo wam emveni kokuba uncokole nabantu abaqeqeshelwe lo msebenzi, loo nto iza kwenza uzive ngcono kakhulu.

Kwakusemini maqanda kwindawo endandihlala kuyo. Sabona kungena mfana uthile ngesango. Caba wayeziva ukuba usondelwa kugula waye nesifo sokuwa, i-epilepsy. Wafika wachopa elityeni, kungaphelelanga xesha lide wawa sabe simhlasela isifo. Ndadideka apho ndingayazi ukuba mandithini ndacinga ndafowunela abantu abantu beli ncedo lokuqala, ipharamedikhi. Owu!. Zafika ngokukhawuleza zamnika uncedo lokuqala bengabuzanga nokuba unayo na imali yokubhatala. Kwaye kwacaca intokubana yayingabantu beenkampani yabucala kodwa zange loo nto ibamise bangamncedi.

Le meko inzima kakhulu ingakumbi kubantu abahlala emaphandleni, ezilalini. Into endicinga ingenziwa kukulungiswa kwendlela khona ukuze zikwazi iinqwelozigulana ukungena ziyothatha abantu abadala abangakwazi ukuzihambela. Yayikhe yandehlela le meko, isehlela umzali wam ndabe ndikude nekhaya. Kodwa thina ngokuba sisenyhwebeni yokuba asihlali kude nendlela yetha, yandenza ndacinga loo nto, ukuba besihlala kude inokuba umzali wam ngeswelekele endlini. Ndatsho ndacinga ukubana ngumcelimngeni omkhulu into yeendlela zasezilalini apho uncedo lokuqala lufikelela nzima.